Uhlelo lomngcwabo lunqaba ukukhokha, umngcwabo awenzeki. kungafanele kuhlalwe phansi namalunga onke omndeni. Kubonakale ukuthi iyiphi indlela engcono ekungasizakala umndeni. Kungabe ukuthi wonke umuntu akhiphe ingxenye nengxenye ephaketheni lakhe, aphose esikhwameni sokuthi amalungiselelo nawo umngcwabo ukwenze kube kusalindwe laba abazokhokha or abebefanele bahlele wona umngcwabo.

Umthelela uwumthelela wocingo noma uwumthelela wamakhalekhukhwini phakathi kwabantu abaseThekwini nabasemakhaya. Kuhluke kakhulu ngoba ubona indlela ekusebenziswa ngayo uma uqhathanisa umuntu osemakhaya nosedolobheni. Osemakhaya kuba nzima ukuthi athole izinto ezizomenza akwazi ukusebenzisa kahle njengomuntu oseThekwini, kanti oseThekwini uba nenkinga uma esebuyela la kukhona khona owasemakhaya ngoba naye ugcina engasakwazi ukwenza izinto ebezenza kumakhalekhukhwini yakhe ngenkathi eseThekwini.

Isinqumo esithathwe isikhungo asingijabulisi neze, ngoba sonke lesi sikhathi uma kubanjwa emholweni noma kubanjwa emalini engiyisebenzayo nginelungelo lokuthi uma sengizoyifuna, uma sengizoyidinga, ngizokwazi ukuyithola ngaphandle kwemigomo nemibandela, ngoba kusukela ekuqaleni ize ithathwa, kwaba nesivumelwano esishoyo ukuthi noma yinini uma ngiyidinga ngizokwazi ukuyithola.

Engabe kufanele babeke phambili imfundo yezimali ngoba ukuphusha phambili ukusebenziswa kwemali akusizi ekutheni lo othatha imali aphinde afunde ukuthi angakwazi ukwenza ngaphandle kokuhamba ayoyiboleka, kodwa-ke ngoba ama-financial institutions adinga ukuthi kubolekwe ukuze kuqhutshekwe kwenziwe imali. Iyona indlela esazoqhubeka isize iningi eliningi labantu eNingizimu Afrika.

Isimo noma izimo eziba kanje zidala kube nzima ukuposa noma ukuxhumana nabasemakhaya ngenxa yokuthi izimo azifani. Kubuye kube nzima nokuthi izinto zifike, kudaleke ukuthi amanye amakhaya asale ehlwempu ngenxa yokuthi kunokungakhomyunikheythi ngokunokungaxhumani ngendlela ngenxa yokuthi asikho endaweni eyodwa or asenzi into ngey'ndlela ezizodwa kube nakuwe.

Ukukhathazeka kwami kakhulu ngenxa yesicelo semali mboleko yomuzi engiyenzile. Sekudlule amasonto, angitholi mpendulo sekudlule amasonto akekho nobuyela kumina. Akungijabulisi ukuthi isicelo sami asikakobuyi ngoba isikhathi isona engingenaso. Uma sengibona ukuthi bengifisa ukuqala nini niqede nini. Sekuhlehlisa izinto eziningi ey'zophoqa ukuthi ngigcine ngilahlekelwa yimali eningi.

Engabe ngicabanga ukuthi lokho kungaba imodeli yebhizinisi isimame. Kungasiza abantu abaningi ngoba okokuqala, inzalo amabhange ayakwazi ukuyenza ibe ihaba ngenxa yokuthi nabo bafuna ukuzuza ngendlela enkulu ngoba basuke bekusizile, koda le qhinga leli lingasiza ukuthi bonke abantu bagcine beza la ngenxa yokuthi inzalo ayikho.